Kuye kungabikho ndawo yokubeka ipremu kwaye xa siyiqhuba endleleni abanye abantu abasuki endleleni.

Baye bachaphazeleke kuba ezinye iitekisi azingeni kwiindawo ezingena ibhasi, okwesibini bachaphazeleka ngokuba ibhasi iba nemali encinci kunetekisi, okwesithathu bachaphazeleka ukuba xa bebuya emisebenzini abakwazi ukuthathwa kwiindawo abaphangela kuzo.

Ndingamnceda ukusebenzisa eyokuphangela ngosuku olulandelayo ndikhwelise yena, yena ukuzele akhwelise mna ngosuku olulandelayo.

Kukuba ndibone ezinye iindawo nokuba abantu basebenza njani kwezinye iindawo. Kwaye akukho xesha lakungena nelakuphuma xa usele usendleleni.

Bhuti, ndicela uthobe isantya ngokuba imoto inako ukubhukuqa, asonwabanga.

Andiboni ingumbono omhle, kule mali anayo ingase ayigcine ongeze athenge imoto.

Ndicinga uba kuyingozi ngamanye amaxesha ukusebenzisa isithuthuthu kwaye okwesibini xa imozulu zingentlanga iye ingancedi.

Baye bafune ukuthenga izinto ezisetyenziswayo apha eMzantsi kungoko ingenisa imali kuluntu lwethu.

Ndingacela kubahlali endime nabo ukuba bandincede ukuba bayakwazi ndibanike ngomso imali yabo.

Ndithanda ukuhlala phakathi nendawo ndingabi ngasemva ndingabi ngaphambili ngoba ngezona zinto ziye zintlithike xa kusenzeka ingozi.

Kukubuka kwezinye iindawo kwaye likhona ixesha lokuphumla xa kufakwa izinto ekumele uba ndizithuthe.

Mhlobo wam, bendicela xa isisu sakho sifuna ukukhupha umoya onukayo umele ngasemnyango, uphinde ubuyele uzohlala endaweni yakho.

Ndingahlala ndilinde elandelayo nditsalele umnxeba emsebenzini ukuchaza imeko.

Ewe, ndingakwazi ukumnceda ndiyokumbonisa ukuba makenze njani ukuze ivuleleke indlela.

Molweni, nenze impazamo kwaye bendicela niyilungise ngokukhawuleza ngokuba ukuba ibindim ebenze impazamo beniza kunditshaja imali.

Ndimcacisela ngamaxesha ayo okuhamba kwebhasi.

Ndingabuza kohleli ecankwam kuba naye esiya kule ndawo siya ndiya kuyo kwaye yena uyayazi.

Kukuvalelana kwabo kwendlela nokuqhuba kakubi.

Kufakwe iikhamera ezindleleni kwaye namapolisa anyuke esehla ukugada uluntu.

Ibalulekile kakhulu ukuze abantu ithemba labo balibeke kulo beyazi uba baza kufika kwangethuba kwindawo abaya kuyo.

Kweyam indawo endihlala kuyo sikhomba ngasekhohlo xa simisa itekisi eya edolophini.

Kukukhulula umzimba uhambe ngezinyawo, okwesibini kukonga imali, okwesithathu kukukhuseleka kube ungazi imoto oza kuyikhwela inabani.

Nenze impazamo, ndicela niyilungise ngokukhawuleza nifumane into eza kundikhwelisa ndihambe ndiye kule ndawo ndiya kuyo ngokuba beniza kunditshaja ukuba ibindim owenze impazamo.

Ndibuyela ekhaya batshintshe amaxesha. Kungoba andinakulinda ixesha elingako kwaye ayisaphumelelanga into yokuba ndiyokufika ngeli xesha bendiza kufika ngalo kule ndawo ndiya kuyo.